Angikaze ngibhalise iy'nzuzo ze-UIF ngaphambilini. Ngicabanga ukuthi zitholwa abantu abake basebenza, abantu bake babanesikhathi emsebenzini behleli. Njengoba umsebenzi ungekho eSouth Africa, kunzima ukuthola umsebenzi. Abantu abaningi abazithola iy'nzuzo ze-UIF, ngoba bahleli emakhaya. Kodwa uma ngabe wake wasebenza uyakwazi ukuyithola.

Isikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo. Ngalesi sikhathi usuke ujoyina uma ngabe ujoyina kuba khona isikhathi abakukalela sona ukuthi ukhwalifiya, ulungele ukuba yilunga emva kwesikhathi esingakanani. Noma usuyocela nakhona futhi bayabheka ukuthi wena usukhokhe kangakanani ukuze uzokwazi ukuthola leyo nzuzo yakho leyo. Kuba isikhathi esifushane uma ngabe usuyoyifuna. Kodwa uma ngabe usalindile ukuthi ube yilunga lakhona kuba ngaboma-six months.

Umshwalense uyasiza kakhulu. Umshwalense wezempilo uyasiza kakhulu uma ngabe ubhekana nezimo ezinzima. Kona akukho lula, uma ngabe usakhokha ulokhu ufaka imali ungaboni ukuthi iyaphi kodwa uma ngabe usuthole iy'nzuzo zakho, sekukhona okwaziyo ukukuthatha khona kuyajabulisa kakhulu futhi kuyavala iy'khala ey'suke zikhona ey'dingweni zakho ngaleso sikhathi.

Usomabhizinisi kumele abe nomazisi wakhe, aphathe umazisi wakhe, aphathe isicelo somsebenzi esibhaliwe ukuthi umsebenzi wakhe uzohamba kanjani. Uzofaka malini ngenyanga noma ngonyaka uphinde futhi aphathe ilokhu igama, igama lebhizinisi azoliqala liyadingeka kakhulu, bese aphathe incwadi yeKhansela, nencwadi yase-bank-i.

Umalume ngingamchazela ukuthi ukubeka imali ngaphansi komatilasi akukho safe. Kuyingozi kakhulu ngoba kuyaye kube khona amagundane la emakhaya, kube khona iy'nkinga la emakhaya, kushe nezindlu, so kungcono uma ngabe ezoyibeka ebhange imali, ngoba e-bank-i uba nesikhathi okalelwa sona uma ungafuni ukuyisebenzisa imali. Lapho khona imali yakho oyibekile izokwazi ukuthi ibe nenzuzo, ya ikhule iyande, ibe ningi kanti emakhaya ay'yandi ihleli nje.

Imshwalense ilindwa isikhathi esingangenyanga eziyisithupha ukuze ukwazi ukuthola inzuzo yakho, ukuze ukwazi ukuba yilunga ngokwanele, kumele ulinde iy'nyanga eziyisithupha. Kanti uma usuyodonsa kulowo mshwalense wakho, uma ngabe usunenkinga usufuna okuncane kulowo mshwalense wakho, awulindi isikhathi eside, kuba isikhathi esifushane nje. Ulinda maybe usuku olulodwa mhlampe usuku olulodwa oyilindayo bese uyayithola-ke.

Isikhathi sokulinda umshwalense okube kusebenze ngempumelelo, kuba isikhathi sey'nyanga eziyisithupha. Iy'nyanga eziyisithupha lapho usuzokwazi ukuthi ube yilunga ngokugcwele, bese kuthi emva kweminyaka emithathu noma emihlanu, kulapho ozokwazi khona ukuthi umshwalense wakho le mali le ubuy'faka inyanga nenyanga ikwazi ukuthi ikubuyisele nawe phela okuncane ozokwazi ukukusebenzisa uma ukudinga.

Isicelo semalimboleko ku-inthanethi, kungamele angene ku-inthanethi asebenzise imininingwane yakhe le ayisebenzisile ngesikhathi eboleka imali asebenzise yona angene bese ayabheka ukuthi isicelo sakhe sihamba kanjani, samukelekile noma cha.

Uma ngabe ibhange lingaqala ukungikhokhisa inani elincane ngokusebenzisa i-app, mina ngingaliyeka. Ngoba okokuqala ngangisebenzisa i-app yase-bank-i ngisebenzisa ngedatha lami engiyifakela lona mina. Uma ngabe nabo bezophinde bangikhokhisa ngiphinde ngisebenzise idatha engilithenga mina futhi ngingayiyeka. Kanti uma ngabe bezongikhokhisa yona ibe mahhala, ngingaqhubeka ngiyisebenzise.